Hayi, ndingaqhubeka ndikhangele ezinye ezinemfuno esezantsi ngoba andukwazi uqhubeka nenemfuno ephezulu.

Molweni, le mbolekomali ke izawuninceda intoba ngaba nikwazi uthenga ikhaya lenu lokuqala. Kodwa ke le mbolekomali funeke niyazi uba yimali eniyibolekayo, ayomali yenu. Xa ningayibhatali ilowuni, iza kwenyuka i-interest yayo. Futhi ke ngoku nizawuba sengxakini yoba ngaba xa ningabhatali ilowuni ikhaya lenu lingathathwa ngoba kaloku ayikabi lelenu, nilibhatala ngemalimboleko eniyibolekileyo.

Kuyabaluleka ube naye umasingcwabane ngoba kaloku ngoku zininzi izinto ezinokuhlela. Ewe, ubuhleli ixesha elide ungaphangeli, ngoku noko ufumene umsebenzi obhetere okwaziyo intoba ngaba ube nayo umasingcwabane. Kuyabaluleka intoba ngaba umntu xa ephangela abe nayo into ame ngayo efana ne-funeral insurance. So ndiyakucela, andizami kulawula imali okanye indlela osebenzisa ngayo imali yakho kodwa iyawusinceda loo nto apha ekhaya, sibe nayo i-funeral plan.

Ndifuna uqaphele ntonye ke, ngoba namhlanje kwimixesha esiphila kuyo okanye kwimihla esiphila kuyo, imali ekhawuleza uyifumane yimali ekhawuleza ihambe kuwe. Le nkampani ikuthembisa ngobu butyebi bunjena ngamampunge lawo. Mna ndithi sukuyivumela loo nto, sukuyicinga noyicinga uyijoyina ngoba uzibizela amanzi ngomsele.

Izindleko yona kodwa iyanceda ngoba uncedo olufumanayo lusemgangathweni, akufani naxa ukwizibhedlele zikarhulumente.

Kukuqala ishishini okanye kufuna ulwazi malunga neshishini elinokwazi ukuthi lindenzele ingeniso malunga nemali le endizobe ndinayo.

Hayi, ndingayijikisa ngoba kaloku izinto ezikanje zezi zikutsalela intoba ngaba uhlale usematyaleni. Ayonto ibalulekileyo okanye iphucukileyo into yosoloko usematyaleni, ubhatale iimali ongazaziyo noba uzitye ntoni. Bhetele noko uyazi intoba ngaba ndiyayidinga okanye ndiyithathela ukuyenza into ethile. Nje usuvele uthathe imali ongayidingiyo, noko ayiphucukanga loo nto.

Kuyabaluleka xa uthe wakhula futhi ukhule ube senqanabeni loba ngaba ungumntu oqeshwayo, ophangelayo, kuyabaluleka intoba ngaba ube nawo umasingcwabane. Umasingcwabane ke unceda mhla okanye kukho ingxaki efemelini, kubekho loo mntu uzawuthi asweleke okanye onosweleka, ngoba kaloku ubomi esibuphilayo namhlanje bukhawulezile futhi bufitshane.

Ubunzima kokongela indlu kuvela kwinto okanye kwicala loba ngaba ube uyakwazi ubeka imali, okanye kuphinde kuxhomekeke intoba ngaba wena ungumntu upeya malini okanye uphangela phi na. Ndicinga uba fanuba ubunzima buba lapho xa usongela ukuthenga indlu. Ukuyilawula indlu emveni kokuba uyithengile, ubunzima buphi? Andinalwazi lungako ngoba ndonqena uthetha into engekhoyo, ngoba andibuboni ubunzima bolawula indlu xa usele uyithengile, andibuboni. Ewe buba khona ke xa usayongela ngoba kaloku imali it comes and goes.

Iyanceda ngoba akhomntu uhlala enayo imali ukheshi okokoko, so inceda apho ixesha elinintsi. Wawugulelwa ngumntana okanye wawugula uyakwazi uba ubalekele esibhedleleni. Imandi ngolo hlobo.

Kudingeka isazisi sakho, kudingeke nenkcazelo okanye i-proof of address yaloo ndawo uhlala kuyo, nalo mntu uzawube evula iakhawunti kumele abe uba khona.

Kulula ngoba xa, akudingeki intoba ngaba ube nekhadi okanye uhlale unekhadi xa udinga imali. Kulula ngoba uyakwazi ukubona imali yakho engenileyo nephumileyo.